Kubaluleke kakhulu ukuba nendawo ebucala yokugcina isivuno sakho njengoko indawo yokugcina isivuno kufuneka ibe yindawo ekhethekileyo engamanzanga.

Urhulumente angabaxhobisa abasetyhini ngolwazi oluphangaleleyo lokufama ngokusebenzisa izitishi zerediyo. Aphinde aze nezi ndawo ezifundisa abantu kwiindawo zokuhlala abahlala kuzo, ii-community development centres, afundise abasetyhini ngecandelo lokufama.

Izinga lesivuno sentsangu singehla kakhulu xa kunokwenzeka i-cross pollination kwisityalo sentsangu, loo nto ichaphazele urhwebo kumafama asebenza ngentsangu.

Umbona, umbona ngoyena nto ethengiseka lula nefikelelekayo kubantu bakuthi. Umbona usetyenziswa kakhulu nasemakhaya ukondla imfuyo iinkukhu, ukutyala kuphinde kutyiwe kwakuwo ngokufanayo nezityalo zasegazini ezifana neekhaphetshu nesipinatshi.

Isivuno samafama wasezilalini sihle kakhulu njengoko bengasebenzisi zinto ezingavumelekanga ukukhulisa isivuno sabo. Amafama asezilalini asebenzisa kakhulu umhlaba osulungekileyo ukutyala.

Izityalo zasendle ndizibona zilunge kakhulu for iimpilo zabantu. Mandulo phaya abantu bakudala zizona zinto abakhule ngazo bakhula bengabantu abomeleleyo, azinabungozi empilweni.

Ndicinga okokuba eyona nkxalabo yabo isekubeni isivuno sabo siyawuchaphazeleka kakubi xa kuthe bavumela ukukhuliswa kwe-hemp.

Itswele silisebenzisa kakhulu kwaye sikhule lisetyenziswa. Thina itswele sipheka ngalo kwaye liyangena kwizidlo ezininzi. Kodwa eyona nto esifunde ngayo kakhulu yinto yokuba itswele liyakwazi ukuncedisa empilweni yomntu. Xa uthe walala ulifakile phantsi kweenyawo ulibophelele liyatsala izinto ezingafanelekanga emzimbeni.

Njengoko isimo sezulu singagqibeleleki ndigqibe ekubeni isivuno sam ndisifake kwi-inshorensi ukulungiselela isimo esingaziwayo sakusasa.

Enye indlela elula yokugcina iintlanzi zikhuselekile emanzini abandayo kukwenza itanki langaphantsi okanye itanki olenzileyo ulisamente ngaphezulu ukuze lihlale linokubanda okwaneleyo.

Amaphulo karhulumente wezolimo owu ancedisa kakhulu ekuhlaleni, ngakumbi abantu basemakhaya abangathathi ntweni nasekukhupheni ulutsha lethu ezintweni ezingengondawo ezifana neziyobisi. La maphulo abagcina bexakekile bangabi nalo ixesha lokwenza izinto ezingendawo, bakwazi nokuzisa isitya etafileni.

Isityalo se-sunflower siyancedisa kakhulu ekuchumiseni umhlaba kwaye siphinde sisebenziseke ekwenzeni amachiza wolusu.

Iindawo esihlala kuzo singamafama kubalulekile ukuba kube ziindawo ezisemgangathweni nezibonakalisa isidima ebantwini. Zibe namanzi, zibe nendlu yangasese, zifudumale.

Amanzi kunye nombona, amanzi awuwathengi ndawo ungawakhongozela amanzi ngokubeka iimbombozi phandle. Umbona xa ungumntu oziqhelanise nokutyala, ungakha umbona egadini ugrayele amantshontsho uba unamantshontsho amancinci, utyise iinkukhu zakho.

Kubalulekile ukusikhetha isivuno esibi kwisivuno esihle ukuze kwixa elizayo ungatyali utyala ngesivuno esibi, kwaye isivuno esibi singanako ukusichaphazela esi sihle siphele sisibi naso.

Eyona nto engumcelimngeni kakhulu ngabantu abakwizikhundla eziphezulu abangohlohlesakhe nabangakwaziyo ukucingela abantu belizwe loMzantsi Afrika. Uqoqosho lwethu lubi kakhulu.

Ukutyala izityalo ezirongo ngexesha elingelilo kunye nonqongophalo lwamanzi, ngamanye amaxesha nemililo yamandlelo iye ibe yingxaki.

Icandelo lezolimo licandelo abantu abaninzi abangalithatheli ngqalelo. Ubutyebi bethu sililizwe elimnyama lisemhlabeni. Ndikhethe ukwenza i-agriculture ngoba ndiyibona uba inayo isakhono sokuba ingaphuhlisa abantu bethu yenze namathuba wengqesho.

Urhulumente wethu uyazama namasebe abucala ayazama ukuncedisana nabantu ababhinqileyo abazama ukungena kwezofuyo. Ndinethemba kakhulu lokuba isicelo sam siyawuphumelela njengoko kukhona le nto ye-women empowerment. Ndinethemba lokuba njengomntu wasetyhini iyawundisebenzela.

Xa ungusomashishini inkcitho iyenzeka kodwa kubalulekile ukuqinisekisa into yoba inkcitho oyenzayo ayogqithi okanye ayiyodluli ingeniso oza kuyenza. Ndithathe isigqibo sokuba ndiyothengisa kuba ndikhe ndayibala umgama endiza kuwuhamba ukuhamba ndiyothengisa ndiphume nayo isivuno sam.

Ndicinga okokuba eyona nto eyenza ilizwe lethu libe semva kwimveliso yezolimo ephilayo kukunqongophala kolwazi kwakunye nokunqongophala kwezixhobo eziyimfuneko.